Kukabili into uma ukholelwa kuyona iyakusebenzela nakho okwesintu kungakusebenzela uma ukholelwa kukona, kodwa futhi kubalulekile nokulandela okwesiLungu.

Ukubeka umzali osekhulile ekhaya lokunakekela kusiza kakhulu ekutheni ahlale ephephile, ngoba kuzodingeka ukuthi uphinde umshiye uhambe uyozama imali uma uhlala naye. Ngenkathi ungekho akekho umuntu osuke embheka nosuke ezomdinga ngalokho ezomsiza ngalokho esuke ekudinga ngaleso sikhathi. Uma esekhaya lokunakekelwa uyohlezi ethola ukunakekela konke okudingayo ngaso sonke isikhathi.

Angasiza ngokuthumela abahlengikazi ezindaweni ekuyizona lezi enabantu abanenkinga, abasondeze ukuze wonke umuntu akwazi ukugoma.

Ukushayela uphuzile, ukuhamba ngejubane olingavumelekile, ukungahloniphani emgaqweni kunikwane ithuba.

Ngabashayela ucingo ngokushesha ukuthi sekunengozi eyenzekile ngingakafiki nami endaweni yesigameko kodwa ngokuzwa umyalezo ukuthi kubi kakhulu ngase ngibashayele.

Izinzuzo ukuthi ngeke ekhokhe imali eningi yokuya kodokotela, okuyingozi ukuthi isilonda singathola amagciwane, ngeke kufane nokulashwa kudokotela.

Ukungadli kahle imishanguzo yakho kanye nokungavikeleki abaseduze kwakho ngokuthi umboze umlomo uma ukhwehlela.

Yebo, kufanele ngoba igciwane lisabalala kakhulu uma abantu bebaningi behlangene endaweni eyodwa, uma befaka amamaskhi kungasiza ekutheni bangatheleleki kalula.

Ngokuthi alekelele kuthelwe amanzi noma inhlabathi ukunqanda ukubhebhetheka komlilo.

Kube khona oyedwa noma ababili abakwazi ukukhuluma ngezandla nabo ukuze kusizakale nabo laba abangakwazi ukukhuluma, bathole usizo nokulashwa okufanayo nabanye abantu, bangabe sebebandlululeka.

Ukuthi basheshe bathumele usizo ezicishamlilo noma mawukuthi sekwenzekile kwasha, kube khona usizo, izinto zokugqoka, okokulala.

Ukuthi bambeke endaweni ephephile lapho naye ezozizwa ephephile khona, kube khona umgadi wakhe ozokwazi ukunakekela nakwezimpilo.

Ziningi kakhulu uma nje ngingabala okukodwa ukuthi babethi uma ugomile uwena ozofa, abangomama ibona abazosinda bethi umgomo iwona oletha i-COVID kunokuthi uyivikele.

Kungamele bamhlalise phansi umuntu bakhulume naye kahle, bamchazele ngokubaluleka kokuya emtholampilo yize esebenzisa amakhambi esiZulu, koda kumele kulekelelane kokubili ngaphandle kokucwasa okunye.

Inzuzo ukuthi ungathola ukulashwa ngaphandle kokukhokha imali enkulu, koda futhi kunobungozi ngoba hlampe umkhohlane, kungaphezu komkhuhlane okungenzeka kube isifa sofuba esidinga ukunakekela kwezempilo. Kukabili ungazuza, ungaphinde futhi ube sengozini.

Ngokuqinisekisa ukuthi sihlala esihlokweni sodaba, abantu abakhulumi noma yini abayithandayo engekho mayelana neqembu, noma ngalokhu ekusuke kuhlangane ngakho ngaleso sikhathi.

Yize kunzima koda kumele kube khona abantu babathembayo, abakwazi ukuthi baxoxe nabo ngeyinkinga zabo ababhekene nazo noma ingcindezi abasuke bebhekene nazo. Nabo bangabantu banemizwa bayazwela, ngakho bayaludinga usizo nabo lokuthi balulekwe ngokwezengqondo.

Bayaxhumana ngokushesha, basebenzisana ngokubambisana okuholela ekutheni isimo sisheshe silawuleke, kungakabi khona umonakalo omkhulu kakhulu.

Ukuvula izinhlangano lapho bezokwazi ukuhlanganyela khona baxoxe ngezinkinga ababhekene nazo, nokululekwa abakudingayo lapho bonke bezokwazi khona ukuthi bakhululeke babe ilabantu abayibo.

Amakhambi awanabungozi kodwa-ke inkinga engaba khona umkhuhlane ungathatha isikhathi ukuthi uphele, ngeke kufane nokuya kudokotela uthole umjovo, umjovo uzobulawa igciwane ngokushesha emzimbeni.

Bangasiza ngokuthi laba abangaswele bangathatha abanakho okusele noma okungeziwe abanakho bahambise esikoleni, kuze kusizakale labantwana abahamba bengadlanga. Noma ubani onakho angahambisa esikoleni kulekelele lokhu okukhona esikoleni.

Ukuqeqeshwa akulula njengoba hlampe kubonakala noma ecabanga kufunakala umuntu onothando nozimisele ngakuba isicishamlilo, nezinsiza zokusebenza kuyenzeka zinqabe, zingabi khona ngaleyo ndlela.

Kumele ajwayele ukuzivocavoca, aphinde azijwayeze ukudla okunempilo, okungenawo amafutha, adle amahlavu kanye nama-fruit, ikhona okuzomgcina ephilile ngesikhathi eside. Bazijwayeze nokuphuza amanzi angango-two litre njalo ngosuku.

Kumele baqaphele ngaphambi kokuthatha noma kokusebenzisa imithi, imithi yasemtholampilo iyabhalwa ngemuva ukuthi lo muthi owasemtholampilo. Uphinde ubhale ukuthi isikhathi osasisalele singakanani noma i-expire date inini yawo umuthi.

Yebo, kungayiphazamisa omunye egcina eba namaphupho amabi noma izinto zingamhambeli kahle, koda uma esehlanjiwe konke kube-right kubuyele esimeni.

Ukulandela yonke imigomo yomgwaqo nokungacinani kakhulu unikeze umuntu isikhala sakhe sokuthi ashayele, ukuze kunciphe izingozi kanye nokungashayeli uphuzile, nokuhloniphana emgaqweni.

Bangazama ukwandisa ulwazi kuleli abantu abanalo ekutheni itholakala kanjani, nokuthi ongakabi nayo angazivikela kanjani nezinhlelo ezintsha zokugwema, ukuthi yini abangayenza ukuze bagweme ngoba ukwelapha, ukuvikela kungcono kunokwelapha.

Ukuthi abangavumile ukuthi bagome bangavunyelwa ukuba bangene emsebenzini ngoba ibona abangenza igciwane libhebhetheke, kuphinde kugcina kutheleleka laba bona abazinikelile bavuma.

Ngokuthi kumele kube impoqo ukuthi ibe ingxenye yosizo lokuqala, bayifunde bayazi, bayiqonde futhi.

Ngaphambi kokuthi umuntu bamuthathe abe yilungu kumele baqinisekise ukuthi umuntu unalo yini uthando nentshisokelo la lento afuna ukuyenza, ngoba esikhathini samanje sinenkinga yokuntula kwamathuba omsebenzi. Umuntu uthatha lokhu okuseduze ngaphandle kokuthi abe nothando lalonto le asuke ezoyenza.

Ngokuthi bathole ukuqeqesha okuthe thuthu. Bafundise ngokuthi babhekana kanjani nezimo lapha bezithola khona benencindezi noma bacindezelekile, ukuthi yini abangayenza uma bebhekana nezimo ezinjalo.

Umfundi wavele wawa phansi eklasini, ngazam ukuthi, wama ukuphefumula, ngazama ukuthi ngimucindezele esifubeni ngimufutha nasemlomeni, emva kwesikhashana wabe esephaphama.

Ungabheka emakhasini ezempilo ukuthi lokho kuyiqiniso noma akusilo iqiniso. Uma kuyiqiniso kumele uma ubheka emakhasini ezempilo, ufike ukuthole.

Kungasiza kakhulu ngoba abantwana abaphumi emakhaya afanayo abanye basuke emakhaya engadlile, izingadi zesikole zingasiza ekutheni bonke badle bathole nokudla okunempilo. Ngoba sonke sazi ukuthi ukudla okutshalwayo ikhona okunempilo kakhulu.

Kubaluleke ngokuthi uma uzithola unayo noma ungenazo iyimpawu kodwa uyakwazi ukuthi uthole ukwelashwa ungaguli, kubi kakhulu uma usuke usugula vele, akube kusashesha ukuzwela imishanguzo.